Abantwana abakhulela emafama ukuze iindlela zabo zibe lula urhulumente okanye umasipala kufuneka okhe, afake ii-infrastructure zesikolo, okhe neendlela ukuze abantwana bazokwazi ukufikelela ezikolweni. Okhe nezikolo ezisemgangathweni ukuze abantwana bazofumana imfundo ephucukilekileyo ezindaweni ezilungileyo.

Xa kuvunwa ngeengenelo kuvula amathuba okuba abantu bafumane imisebenzi kunokuba kusetyenziswe oomatshini. Oomatshini banciphisa imisebenzi njengokuba inani lemisebenzi eMzantsi Afrika lisezantsi.

Amakhosikazi adlala indima enkulu kwimisebenzi yasefama kuba amanani abafazi asebenza efama anyukile kunakuqala. Futhi abafazi bayancedisana ukuba i-economy inyuke kwi-agriculture kuba banazo izikhundla eziphezulu kwiindawo abasebenza kuzo. Abanye bakwazizo ne-intrepreneur abangoosomabhizinisi, banceda ukuxhasa i-economy yekhantri.

Kule ikhonomi sikuyo izinto amaxabiso aphezulu kakhulu, mna ndixolela ukuzikhulisela ezam. Ndiyazi ukuthi ndikhulisa eyam ifama, ibe ndim ozithengiselayo kunokuba ibe ndim othengayo.

Ingaluncedo kakhulu kuba abantu basezilalini banazo iimfuyo nomhlaba olungileyo ukuba bangalima bazikhulisele imfuyo ezokwazi ukungenisa imali, nabazokwazi ukuba bondlakale ukunciphisa intsokolo kwicala lasezilalini. Bangafumana nemali yengeniso, inzuzo, bafumane imivuzo ekuthengiseni imfuyo yabo nekuthengiseni iziqhamo abazityale ngokwabo.

Kukuba urhulumente angenelele, ayazi uyibeka kuqala into yohlanganomhlaba phambi kunayo yonke into. Kuba ingenza ingeniso kwikhantri, incede nabantu baseMzantsi Afrika ukuba bafumane umsebenzi bakwazi ukuziphuhlisa, uba kuphuhlise ne-economy yaseMzantsi, kulinganwe emhlabeni.

Iimbotyi ziyanceda kakhulu kuba zenza umzimba womelele, ziwenza ukhule, zikwenza uxhasa ifumane ii-vitamins, ufumane nee-nutritions.

Ndicinga ukuba kungcono kuba abantu bazotsho bancedise i-economy yekhantri esezantsi and then uzophelisa ne-employment kwiindawo ezizilali nakwiindawo ezizidolophini. Abantu batsho bancedise bakhontribhuyuthe kwikhantri, ikhantri yenze imali ibe nengeniso kuzotsho kuphucuke eMzantsi Afrika.

Ndingahlupheka kunkcenkceshela iziqhamo zam nayidrawuthi. Ingandichaphazela kuba iziqhamo zam azizukwazi ukukhula kakuhle imvula xa , xa inqabile. Futhi izondichaphazela ndingakwazi ukwenza intengiso, andizokwazi ukuthengisa iziqhamo zam xa zingaphuhlanga, andizuba nanto yokuthengisa. So ingandichaphazela kakhulu into yemvula encinci. Kungafuneka ukuba ndizame amanzi abe amanzi enqabile ezilalini.

Iimeko zempangelo kufuneke zihlale zikhuselekile ngamaxesha onke, abantu kufuneka babe nezinxibo zokubakhusela xa besebenza. Futhi namalungelo wabo kufuneka ahlale ekhuselekile, bafundiswe ngeendlela zokuzikhusela ukuze bakwazi usebenza bekhuselekile emisebenzini yabo, ukwenzela bangazonzakalisi xa besebenza.

Ukufuya iibhokhwe akukho lula akululanga ngoba kufuneke zihlale zijongiwe. Futhi kufuneke ziqhutyiwe ziyotya ingca. Futhi funeka uzijonge zingalahleki and uhlale uzikhusele ukuba zingafumani zigulo, zitofwe zihlale ziphilile ngamaxesha onke.

Kunzima ukufuya amahashe kuba kufuneke ahlale ecocekile ngamaxesha onke. Abe nokutya, anokutya kwawo akuthengelwayo. Kufuneka ukutya kwawo kuhlale kukhona futhi kufuneka ahlanjiwe, ejongiwe angalahleki.

Mama, mama, andisavuyi bandithathile esikolweni. Ndizotsho ukutsho ndenze umsebenzi lona kudala ndiwufuna, ndikwazi ukuncedisa nekhaya lam ukuba liphuhlise ifama yayo encinci. Nditsho ndifundise nabazala bam ukukhulisa ifama yasekhaya. Ndiqashwe noqashwa ndibe nekhariya eqhamileyo enemali enkulu.

Iingenelo zibalulekile kuba bonke abantu bayakudinga ukuphumla ngexesha elithile. Bafumane ixesha lokubona iifemeli zabo, amasapho wabo abawagqibele kudala. Kunyanzelekile, ayibachaphazeli inkampani umntu xa efumene ukuphumla emsebenzini.

Ukujika ibisi libe ngamasi libe sisonka kufuneke ube noomatshini okupheka. Xa ufumene oomatshini uya kugalela ibisi ulipheke lide lijike, ulibeke libethwe ngumoya, lizojika libe yitshizi. Ulihlalise ixesha elide lide liqine libe lidala lijike libe yitshizi.

Kuba nzima kuba kukho imivundla esoloko imosha, kukho nokhula olukhulayo ecaleni ekufuneka lumane lujongiwe lungachaphazeli iziqhamo. Neempuku ezingena ngaphantsi komhlaba ezitya iziqhamo. Akululanga ke, kufuneka uhlale unemithiyiselo kuba iziqhamo zakho zizokhula kakuhle, uzinkcenkceshele ngamaxesha onke.

Kuyadingeka kuba i-sugar cane isenzela ukuba neswekire siyikhantri sikwazi ukuthumela iswekire yethu kwamanye amazwe, senze intengiso sibe nengenelo siyikhantri. Ibaluleke kakhulu kuba izisa imali, iphucula i-economy yaseMzantsi.

ukujonga ukuze uyazi iziqhamo zakho zizokhula kakuhle, umhlaba awumoshakelanga na, ungaba ukulungele na izityalo zefama, ungakwazi ukuhlala ixesha elide ifama isemhlabeni orayithi.

Manintsi amathuba kuba umntu uba unomhlaba angaziqalela arejistarishe inkampani yakhe ukuze kurhulumente ukuba ukuze izobonakala ngabantu abafuna ii-tender, akwazi uthumela azokwazi ufumana ii-clients.